Andikaze ndixhatshazwe kwamaqonga onxibelelwano ngoba andingomntu oxhaphakileyo kwezi zinto. Kona ndidla ngokuyibona isenzeka and imbi kakhulu ngoba abanye abantu baye bathathe izigqibo ezibuhlungu kakhulu, abanye baye bazibulale ngoba suke bekhathele kukuxhatshazwa.

Ndivumelana nawo umbono , ngoba unomathotholo wasekuhlaleni ngunomathotholo omanyelwa ngabantu beyoo ndawo. Umzekelo, unomathotholo wesitishi saseLusikisiki umanyelwa ngabantu baseLusikisiki kuphela. Xa ufuna ukwazisa uluntu ngento eyenzeka eLusikisiki yiyo indlela ekhawulezayo ngoba iya kubo kuphela le ndaba ufuna ukubazisa yona.

Andivumelani nalo mbono ngoba i-smartphone sineento ezininzi endicinga uba abantwana abakulungelanga okanye abakafiki kwizinga lokuba basebenzise sona.

Xa unomntu okuntlontayo okanye okuhlukumezayo okanye okuxhaphazayo kumjikelo wokuncokola, into ongayenza umntu ungambhloka utsho umripote okanye umxele kwii-moderator zelo mjikelo.

Iyabachaphazela kakhulu le nto ngoba balahlekelwa lishishini. Abantu abanintsi abasenaxesha lokuba bahlale phantsi bafunde amaphepha, iindaba bazifumana kwifowuni nakwi-intanethi. Loo nto ngoku ithi bona balahlekelwa yimali.

Ukuba ndingaqala ijelo lam kuYouTube into endingathetha ngayo yimali. Izihloko ezinintsi ke apho, ndingathetha ngokukhulisa imali, ngokugcina imali, ngokuyityala imali, amakroba akhona ongaqala ngawo amashishini ukuze ikhulise imali.

UFacebook noLinkedIn mkhulu umehluko phakathi kwezo, kwezo kwamajelo. UFacebook ngowokuncokola nabantu nokokuba ufumane iindaba neento ezenzekayo. ULinkedIn wona uthanda ukugxila kakhulu kwicala labasebenzi. Xa ungumsebenzi ufuna ukudibana okanye unethiwekhe nabanye abantu abakulo mzila ukuwo, uLinkedIn uye uncedise apho.

Kwi-intanethi uyakwazi ukuzibiza noba ungubani ungumntu onjani, akunyanzelekanga uba uzibize ngegama lakho lamanyani. Ndicinga ke ngoku eyo nto yiyo ebangela abantu baxhaphaze abanye abantu, ngoba bayazi ukuba akukho nto izokwenzeka.

Ibaluleke kakhulu into yokuba uzikalele ixesha ozoluchitha kwi-intanethi okanye ubukele iividiyo, ngoba ukuba awuqapheli ungazibona uchitha usuku lonke ubukele iividiyo ezinye izinto ungazenzi.

Ndingazama ukuyibukela kwi-intanethi. Zikhona ii-apps zokubukela umdlalo noba awukho kufutshane ne-TV. Ukuba unayo i-intanethi ungakwazi ukuyibukela. Ndingasebenzisa nereyidiyo xa ndingenayo idatha yokungena kwi-intanethi.

Zinintsi ii-apps zokuncokola endizaziyo. Ukhona uFacebook, ukhona uTwitter, ukhona uTikTok noWhatsApp. Eyona ndiyithandayo kakhulu nendiyisebenzisa kakhulu nguWhatsApp, ngoba yeyona kukhona abantu endinee-numbers zabo endinabo nobudlelwane nabo.

Into eyenza abantu bantlonte abanye abantu kumajelo okuncokola yile nto yokuba bayazi izenzo zabo azinawubuya ngabo. Umntu uyazithetha nje okanye abhale loo onto ayicingileyo kuba esazi uba akho nto izobuyela kuye. Ngoba uyakwazi nokuzifihla okanye wenze enye iakhawunti.